Nṋe ndi mulimi maṱukusa ane a kha ḓi tou thoma u bvelela hu no ri ndi wana tsivhudzo kha vho mudau na vho mulaudzi vhane vhavha vhalimi vha kale vhukuma. Vho mulaudzi vho mbudza uri kha ndi ṱavhe nga mbeu dzine dza vha thanga dza maapuḽa then vho mudau vha mmbudza uri ndi ṱavhe nga madanda nga thanda nadzo dzi ḓo mela nṋe ndo ndo dzhia tsheo ya uri ndi ḓo ṱavha nga na mbeu na nga thanda nda kona u vhona uri dzo no zwibveledzwa zwine nda ḓo bveledza musi ndo ṱavha mbeu na musi ndo ṱavha nga dzi thanda ndi zwibveledzwa ḓe. Maapuḽa ayo a dovha maapuḽa a takadzaho na nda kona u fhambanyisa uri tshifhingani tshiḓaho ndi tshi engedza miṅwe miapuḽa yanga ndi kone u ḓivha uri ndi khou engedza miapuḽa ine nda ḓovha ndo i ṱavha nga danda kana ndo i ṱavha nga mbeu zwa zwino ndi kho dzhia tsivhudzo dza avho vhalimi vhoṱhe vhoṱhe.

Zwifuwo na vhathu vha ṱoḓa maḓi fhedzi ri ngavha na nḓila ine ra nga ita uri maḓi ashu avhe a vhulungeaho ri nga shumisa maḓi ashu nga nḓila ya vhuḓi ya vhulondoti na vhuḓifulufheli ra musi ri tshi sheledza zwifuwo zwashu ri si to shumisa sipurei tshiḽa tsha no tou fafadzela tshine maḓi a vha a kho fhelela ra tou shumisa u to shela kha tshone tshiṋe tshi tshimelwa. Ra dovha hafhu ri si tendele vhana vha tshi vula dzibommbi maḓi a soko elela ra dovha hafhu ra maḓi ane ro ṱamba ngayo ri a kona u sheledza miri mihulwane ngao kana maḓi ane ro tamba ngaho ra dovha ra avha one ane ra shumisa mabunga hani zwine uri ri kone u dovha a yo kulumagiwa ri kone u ḓovha ri a shumise uri maḓi ashu a si vhe maḓi o tambiseaho rivhe na maḓi manzhi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona phambano yo ya mahayani na phambano yo fuwaho u itela uri itele makumba iya uri khuhu ya mahayani kanzhi a i londotiwi i soko ḓi tshatshamelela itshi diḽela zwezwo zwine ya zwi wana ende khuhu ya mahayani a i dzuleli u kudzela makumba a tshifhinga tshoṱhe i kudzela nga murahu ha tshifhinga nyana tshilapfu ende khuhu yo fuwa u ita ita makumba i a ḓura ngori i rengeliwa zwiḽiwa zwori i dzulela u ita makumba a tshifhinga tshoṱhe. Ende hei khuhu ya u ita makumba a i ḽa zwiḽiwa zwine zwa ita uri i dzulela u kudzela ende nga u ralo he khuhu yo ita makumba i dzule no kudzela nga ḓuvha ḽithihi i a kona u kudzela luṱanu i a kona u ita makumba manzhi zwa sia u ita uri khuhu yo ita makumba i ite makumba o vhalaho vhukuma.

Vhalimi vha kale vha na khaedu khulu zwino ngauri vhalimi vha kale vha vha vha songo pfumbudziwa u shumisa mitshini heyi ya u bveledza zwiliṅwa zwinzhi nga khathihi. A vha na nḓivho yo u shumisa mitshini nga i ngaho magandakanda a vha na nḓivho yo shumisa mishonga ku shumisele kwayo uri zwiliṅwa zwavho zwi si ḽiwe nga zwivhungu vha to zwi itisa hani vha shela mushonga mufhio. Ezwo zwi sia vha tshi vha tshi vha na tshinyalelo ya zwiliṅwa zwavho arali zwa ṱhaseliwa nga zwivhungu kana nga mini na mini ezwo zwi sia zwi tshi ita uri vha si bveledze zwiliṅwa zwinzhi nga vhunzhi ngori vha khou balelwa u shumisa mitshini heiḽa mihulu yo lima uri vha ite zwiliṅwa zwinzhi nga khathihi.

U ya nga ha nṋe ndi vhona zwivhungu dzi nzie hu zwone zwikhokhonono zwino ṱhasela mavhele. Fhedziha ri nga kona u fafadzela mishonga yo no nga phestisaidzi nga luambo lwa tshiisimana kana ra zwa ra ita zwo pfhi u famigeitha na zwo ro zwi pamba kha luambo lwa mini lwa tshiisimane vhunga luambo lwa tshivenḓa lu si naho heyo maipfi. Ezwo zwithu zwi vhulaya zwivhungu zwo no kho ḽa mavhele na dzi nzie dzine kho ḽa mavhele uri mavhele a si vhe mavhele o takalaho uri mavhele a sivhe mavhele ono bveledza khaṋo nnzhi ri nga dovha rafha ri tshi fhedza kana ra vhea fhethu ho vhulungeaho ho tsireledzea u bva khazwo.

Ndi vhona u nga ri muvhuso u nga lambedza vhafuwi vhaṱuku vha khuhu nga wa vhafha na dzitshomedzo dzo no nga zwiḽiwa mishonga yo fafadzela khuhu musi mishonga yo yo ita uri khuhu dzi si dzheniwe nga vhulwadze vhuḽa ha zwinoni. Ya dovha hafhu muvhuso unga dovha hafhu wa i sa henevha vhafuwi zwikoloni uri vha vhe na tshenzhemo yo ḓivha uri khuhu dzi farisa wa hani khuhu i tshi vha nga heyi nḓila u i thusa nga heyi nḓila uri khuhu i ṱavhanye i hule u i thusa nga heyi nḓila. Izwo zwi nga ita uri vha fuwi vha fuwe khuhu dzo takalaho ende vha fuwe khuhu dzi nnzhi hu vhe na zwiḽiwa zwinzhi kha ḽa afrika tshipembe huvhe na mvelaphanḓa izwo zwoṱhe zwi itea nga murahu ha musi muvhuso wo dzhenelela wa thusa.

Navho ndi wa ndeme siani ḽa zwifuwo ngauri zwo zwipuka zwa vhuya zwa thoma u lwala zwi kho ḓo dza na malwadze zwa thoma u lovha ende zwo vhuya zwa thoma u lovha zwi khakhisa na vhufuwi na vhulimi. Fhedzi nne ndi nga humbela thuso kha vhalimi vhare kana vho-rabulasi vha re na tshenzhemo uri vha zwi kona hani uri tshifuwo tshavho tshi tshi lwala vha tshi thusa nahone vha zwi ḓivhisa hani uri i tshi tshifuwo tshi kho lwala mini vhunga zwifuwo zwi sa ambi. Izwo zwi nga nthusa uri ndi kone u dzula ndo renga mishonga yo no nga mishonga ya dzi flu dza zwifuwo mishonga yoimaho nga uri uri tshifuwo tshi lwala mini ndi ṱavhanye ndi tshi thuse zwi si shelane vhulwadze zwi sa ḓo fa nga vhunzhi nda sala ndi tshi ṱalelelwa vhukuma.

Zwiliṅwa zwiṅwe na zwiṅwe zwi na khalaṅwaha ya zwo fhedzi hu na zwiliṅwa zwine a u tei u zwilima nga khalaṅwaha ya tshilimo zwiliṅwa ezwo zwi nga mutshaina. Mutshaina une tshilimo a huvhi muroho wo takalaho maṱamaṱisi maṱamaṱisi nao ha nyagi tshilimo gorohu sirasi na dzo a dzi nyagi tshilimo ngori hu vha hu khou nesa mvula khulu mihafukhada mihafukhada nawo ahu nyagi u ṱavhiwa tshilimo green pepper zwine vha zwi vhidza uri dzi pepper na zwo a zwi nyangi u ṱavhiwa tshilimo zwiyafa a zwi koni u konḓelela mufhiso na dzi mvula nnzhi nnzhi.

Nṋe ndi kho nyaga u ḓi wana ndi khou ṱavha maṱamaṱisi nahone a thina tshenzhemo. Tsha u thoma ndi nga ya kha vhorabulasi vha nga tsini vha re na tshenzhemo na tshipirioni tsha tshifhinga tshilapfu ngori vha a zwi ḓivha uri miṱamaṱisi i ṱavhiwa u ṱavhiwa nga nḓila ḓe nahone nga tshifhinga ḓe. Tsha vhuvhili ndi nga ḓi shumisa founu yanga nda ita hezwila zwo no vhidzwa upfhi u gugula u ṱoḓa mafhungo kha internet uri miṱamaṱisi i ṱavhiwa lini nahone nga tshifhinga ḓe na hone i ṱavhisiwa hani hu ṱoḓea mini i tshi tavhiwa tshiṅwe huna dzi ofisini dza nyda dzi thusa vhaswa na vhane vha kho nyaga u ṱavha nda ya nda wana bambiri ḽi no khou amba nga ha vhulimi nda ḽi vhala nda ḓivha uri okay muthu a tshi nyaga u ṱavha maṱamaṱisi u i ṱavha nga tshifhinga ḓe u ṱavha nga nḓila ḓe na no i ṱavhisa hani ezwo zwi nga thusa badi kha.

Huna zwiimiswa zwo no imela vha vha tholiwa vha soko fariwa zwavhuḓi tshi imiswa tshiṅwe tshi nga CCMA fhano afrika tshipembe natsho ndi nga ya khatsho nda swika nda vhasumbedzisa uri mutholi wanga u khou mphura o dzhia mutshini a i tou nga ri ndi yawe wo tou i bveledzisa. Kana nda ya na kha dzi ofisini dza NYDA vha ḓo kona u ntsivhudza vha mmbudza uri zwino mafhungo o ima nga eyi nḓila ndi zwi thoma gai ndi tshi ya gai ndi si hangwe hafhu u ya na kha vhorabulasi vha re na tshenzhemo khulwane vhane ndi kale vha khazwo kana vhaṅwe vhashumi vhane ndi kale vha khazwo nda vha ṱalutshedza nyimele yanga navho vha nga nthusa nga nḓivho uri ndi ya gai vhunga na nṋe ndi kha ḓi tovha mutholiwa ane ha tuvha na nḓivho na tshipirioni zwinzhi zwa uri arali wo farisiwa so u ita hani.

Ṋie dzi omiswa u ita uri dzi vhe dzo vhulungeaho dzi si siṋe tsha u thoma muḓifho u dzule u u wone uri dzi dzulele u ḓifha tshifhinga tshoṱhe tsha vhuvhili ṋie dzi a omiswa uri u kone u dziḽa na nga musi na tshifhinga tshine dza ḓovha dzi si tsha wanala ngori a dzi wanali kha khalaṅwaha iṅwe na iṅwe dzi tovha na khalaṅwaha ine dza vhibva ngayo. So khalaṅwaha idzo dzi tshi swika uwa dzi dzhia wa dzi omisa uri u tshi dzi tamba na kha iṅwe khalaṅwaha u kone u dzi ḽa ende dzivha dzi tshutshedzo vhulungea na pfhushi dza hone dzi vha dzitshe dzo vhulungea dza niye a u koni u ḽa na dzi ṋie dzi re na mbungu na mini dzimbungu dzi vha dzo vhulaiwa nga ngomu ha niye u kona u dzi ḽa ṅwaha woṱhe hu si no pfhi dzi kho ṱahela ngauri u vha wo dzi omisa wa dzivhulu.

Broccoli dzi nyanga mavu a vhuḓi na hone o teaho a re na pfhushi broccoli dzi nyanga u ṱavhiwa ḓuvhani dzi kone u wana masana o linganelaho uri dzi aluwe zwavhuḓi. Tsha u thoma ndi thoma ngo dzudzanya mavu anga zwavhuḓi nda hasha mbeu yanga ndi tshi ita ndi tshi shela maḓi ndi tshi shela maḓi nga ḓuvha ndi dzi tshe ṱhukhu ndi thoma nga u sheledza luvhili nga ḓuvha nga matsheloni na nga madekwana. Zwezwi zwi tshi vhudzwa dzono thoma u hula nda sheledza luthihi lune lwavha nga madekwana fhedzi ngori nga matsheloni hu vha ho shuma murongwe dzi vha dzi na murongwe ezwo zwi ita uri broccoli dzanga dzi aluwe zwavhuḓi hu si na vhuleme na.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme ufha vhashumi vha nga zwiḽiwa nga matsheloni maṅwe na maṅwe musi vha sa thu thoma u shuma ngauri hu na vhaṅwe vha vhashumi vhane avha zwi swikelela hezwo zwiḽiwa naho vha kho ḓi hola muholo wavho a u lingana ngori vha na vhuḓifhinduleli vhunzhi. Ende izwo zwo vhafha zwiḽiwa nga matsheloni zwi ita uri vhashume vha na manyanyu vha na mannḓa manzhi ende zwi ita uri vha si reṅwe nga dzi ṱhoho zwa ita uri vha si vhe na madzungu vha wa vhukati ha musi vha khou shuma zwa thivhela hafhu uri vha lwale zwi ḽa zwiḽiwa nda zwa thumbuni zwine zwi a vhangiwa na nga musi u sa khou ḽa tshiṅwe tshifhinga tshilapfu zwine zwa vha alcer. Musi ndo vhafha zwiḽiwa vha shuma vha na manyanyu manzhi ende vha shuma nga vhuḓifulufheli vha si reṅwe nga dzi ṱhoho vha shuma zwavhuḓi hu si na ano khou hwalelwa vhuongeloni.

Vhuponi ha hashu, phonḓa ri dzi ṱavha nga khalaṅwaha ya tshilimo nga uri phonḓa dzi nyaga ḓuvha ende tshilimo hu vha hu khou uṋa dzi mvula, nga zwezwo zwi ita uri ri kone u kaṋa phonḓa nnzhi vhukuma.

Maga ane a fanela u tevhedzelwa musi hu tshi ṱavhiwa nḓuhu. Ri tea u thoma ra sedza uri mavu aya o nona u guma gai, ra dovha hafhu ra sedza na tshi ṱanzhela ngo uri tshiṱanzhela tshi ḽa zwimelwa, ra ṱavha ma nḓuhu fhethu hu re na tshiṱanzhela shela tshinzhi, zwi ḓo ita uri ri si vhe na khaṋo nnzhi, fhedzi ri tshi ṱavha nḓuhu, ri tea u dovha ra sedza na zwa uri, maḓi a ya swikelelea naa, ra dovha ra sedza na mavu uri one o nona naa. Ma nnḓuhu dzi tendesa nga maanḓa muṱavhani, a dzi tendesi tshilogoni na zwezwo ri a fanela u zwi sedzesa, nga uri wa dzi ṱavha muṱavhani, u wa vha na khaṋo khulu vhukuma.

Zwiṅwe zwine nṋe nda funa u ṱavha ngomu ngadeni ya hashu ndi maṱamaṱisi na mutshaini. Maṱamatisi ri a kona u longa ngomu murohoni muṅwe na muṅwe u ne wa ḓo vha u khou bikiwa hayani, u nga vha u mutshaina u tovha muroho une nda u funa vhukuma, muroho oyu ndi pfa u tshi ḓifhela nga maanḓa, nga maanḓa musi u na luvhavhela lwa hone ndi nga zwo ndi tshi ita nga nḓila dzoṱhe uri ngadeni yanga.

Ndo no vhuya nda lingedza, u ṱavha dzi pepper nga luambo lwa tshiisimane, vha zwi vhidza uri dzi green pepper a dzo ngo tenda na luthihi, ndo ṱavha dzone dza nga dzi kho aluwa hu tshi swika tshifhinga tsha u aṋwa, dza nga dzi kho aṋwa, zwa soko dzula zwi zwitunzu, zwi zwiṱukuṱuku, ndi tshi sheledza, ndi tshi sheledza zwa fa, zwa dovha zwa simuwa zwone zwine, fhedzi ndo fhedza ndi songo ḽa mitshelo ya hone.

Nṋe ndi vhona vhurotho ho no itwa ho ḓala gurowu vhu na mutakalo wavhuḓi, vhurotho ovhu a vhu fari thumbuni, vhu ita uri tsukanyo i vhe hone, ha dovha ha ita uri na pfushi u ḽe dzoṱhe muvhilini, dzi vhe dzi tshi khou nwelela nga malugana na vhurotho honovhu go uri u ya thusedza kha tsukanyo nga ngomu thumbuni.

Nṋe mukapu une nda u takalela u ḽa nga matsheloni, ndi dzi oats dza fuḽeiva kana dza muthetshelo nga luambo lwa tshivenḓa, ho no u ḽa wa kale na kale u songo pangiwaho dzi chocolate kana zwisiṱuruberi. Dzi oats ndi tshi dzi ḽa, ndi pfa dzi tshi to suvhelela nga maanḓa ndo dzi bika nda fhedza nda dzi shela na mafhi, dzi oats ende ndi pfa musi dzi sa mphi khakhathi ya tsukanyo thumbuni yanga, nda dovha hafhu nda ri ndo dzi ḽa, dza ngi ṱuṱula dzangalelo ḽanga ḽo u ḽa, dza kona u ita uri na nga masiari ndi kone u ḽa futhi ndi pfe ndi na lutamo ḽa tshiṅwe tshithu, ende dzi mpha mutakalo wavhuḓi vhunga dzi na mutakalo.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ḽa mukapu wa makhaha, wo sheliwa na mafhi. Mukapu wa makhaha ndo u ḽa nga murahu ha tshifhinga tshiṱukuṱuku nda pfa ndo no vha na iṅwe nḓala khulu vhukuma, wo phala thumbuni, fhedziha musi ndi tshi ya nḓuni ṱhukhu, a thivhi na khakhathi nga murahu ha musi ndo ḽa mukapu wa makhaha, zwine zwa sumbedza uri mukapu wa makhaha u vha u khou ita mushumo wavhuḓi muvhilini wanga u sumbedza u na pfushi yo fhelelaho.

A si zwinzhi zwine ndi nga ri ndi a to ḓivha nga ha makhaha, ndi soko ḓivha uri makhaha a thusa kha tsukanyo, makhaha a thusa na kha uri ṅwana a aluwe a na masole a muvhili o khwaṱhaho, a dovha a thusa kha uri ri kone u wana mukapu na vhuswa, ri si vhe na ṱhahelelo ya zwiḽiwa

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndi khou lima gorowu ngomu tsimuni ya hashu, na luthihi thihi thihi a thi tuvha na tshenzhemo ya u ṱavha gurowu, fhedzi ndo no thetshelesa vhathu vhanzhi vhane vha ṱavha gurowu, vha tshi mmbudza maga ane a tea u tevhelwa u ṱavha gurowu, ndi u lwa nga nḓila dzoṱhe uri tsimu yau yo kuna, u khou shela dzi thoro kha fo kha foro yo to itaho tswitidi zwavhuḓi nga muḽaini, wa dovha wa sheledza nga tshifhinga tsho teaho, maḓi o linganelaho. U swikela u tshi yo kana gurowu yau i tshi vhibva.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndi khou ḽa dzi weetbix, kha dzi weetbix kanzhi ndi ḽa zwigwada zwivhili, ndi dzhia tshigeḓelo tshanga, nda dzhia zwigwada lwanga zwivhili zwa witbix, nda panga nga ngomu a tshigoḓelo tshanga, nda vhilisa maḓi nda shela maḓi o vhilaho kha weetbix dzanga, nda suka uri dzi vhe mukapu wo no to mileya zwavhuḓi, nda shela swigiri ya lebula dzanga dzo linganelaho ṱhukhu mbili, nda ritha, nda ḽa.

Jungle Oats ndi i ḓivhela uri i ya fha maanḓa number one, ya dovha hafhu ya thusa kha tsukanyo, vhunga yo itiwa nga gurowu, i dovha hafhu ya thusa kha uri maswole a muvhili a dzule o khwaṱha, vhunga i na fibre nga ngomu hayo.

Mutshelo wa kiwi una vithamini C na vitamin K, wa dovha hafhu wa vha na fibre, fhedzi mutshelo wa kiwi u dovha hafhu wa nunguṋela. Vithamini C i dovha hafhu ya thusa kha lukanda, na kha ma na kha nyaluwo ya mavhudzi, ndi zwine musi wo ḽa ho yu mutshelo wa kiwi, wa sala u tshi kho wana.

Maapuḽa ni ri a shumisa kha kha u ita dzhusi, kana ra a shumisa kha u ita zwisineke zwo no nga dzi dried fruit dziṅwe dzo nonga maḽegere, dzi vha dzo omisiwa dza vheiwa ḓuvhani, kanzhi vha dzi shela muṋo, wa to u ḽa zwone zwi sala zwi tshi vhonga mahwaba zwi khou rengisiwa mashophoni, vha vhanzhi zwiḽiwa nga ha vha vhane vha khou ita zwo u nyaga u fhungudza muvhili. Na mukapu, maapuḽa a ya ita nga uri ri khou wana na mikapu ya fuḽeiva dza maapuḽa.

Dzhusi kana tshikwatshe tsha maswiri, hu dzhiwa maswiri nga maanḓa haya o vhibvesaho kanzhi na o siṋaho., a dzhiiwa a ṱanzwiwa, a swika a hamuliwa a tshi hamuliwa a, a sefiwa, a tshi sefiwa heiḽa maḓi a hone a fhedza a one ane a khou ita dzhusi.

Vhathu vhanzhi vhuponi ha hashu vha fuwela mbudzi u ita zwa u luvhedza, fhedziha nṋe ndi vhona uri vhunga hu sina vhathu vhanzhi vho to fuwaho mbudzi vhuponi ha hashu, ndi vhona uri ndi zwa ndeme uri vhathu vha fuwe mbudzi vhunga mbudzi dzi tshi konḓa u wanala, mbudzi ende na ṋama ya mbudzi i tshi ḓura hafha mavhengeleni. Fhedzi ra nga fuwa mbudzi ri vhanzhi zwi ḓo ita uri ri si vhe na ṱhahelelo ya mbudzi.